Ngokoluvo lwam zombini zikhuselekile. Kodwa ke kuxhomekeka kumqhubi ukuba yeyiphi ayenza ihlale ikhuselekile ngoba ubukhulu becala ukhuseleko luxhomekeka kumqhubi nomnikazi wesithuthi eso ukuba uyithobela kangakanani na imithetho elawula ezendlela okanye ezothutho.

Ekhuselekileyo yile inedekha enye ngokukodwa ukuba iindawo esihlala kuzo ziindawo ezinomoya obhudlayo ngalo lonke ixesha. Le ineedekha ezimbini kungalula ukuba ibhudlwe ngumoya iyokuwa kanti le inedekha enye amathuba wokuba yonzakale abambalwa, enoba ke kuloo ndawo sihlala kuyo okanye ehamba kuyo inomoya.

Ukuba imali ikhona yokuthenga elinye ikhadi lebhasi ndawuthenga elinye ikhadi.

Ewe, ndingathetha nomqhubi ndizame uqonda ukuba xa umntu engenalo ikhadi okanye engenandlela efunwayo yokubhatala kumele enze ntoni.

Ndiza kumcacisela ndimchazele ngendlela ekubhatalwa ngayo. Ukuba ngokomzekelo kubhatalwa ngekhadi ndiza kumchazela ukuba makaqale athenge ikhadi ukwenzela azokwazi ukubhatala xa esebhasini ngoba kuloo bhasi aza kuyikhwela akubhatalwa ngemali. Okwesibini, ndimchazele uba kwenzekile lalahleka ikhadi lakhe makathethe nomqhubi abuze kuye uba umele enze ntoni na. Okwesithathu, uba kunokwenzeka makabe nayo imali ukwenzela ukuba lilahlekile ikhadi abe nayo kodwa ke imali yokubhatala.

Ndingabhideka kancinci kuba kaloku andiyiqhelanga le nto yenzekayo kodwa kwelinye icala andinako ukukhathazeka kakhulu kuba ndiza kuyiqonda intobana ikhona ingxaki eyenzekileyo kuba umnikazi kakade wale bhasi akadli ngakufika emva kwexesha.

Kwiimeko ezinjalo andinaxhalaba kakhulu kuba ndiyayazi kakade uba liyabanjwa ixesha yile bhasi ngoko ke xa ingafiki kwangexesha ndizayiqonda ukuba imele ukuba ikhona into eyenzekileyo ebangela ukuba ingafiki kwangoko ngoko ndiza kuba nomonde.

Kuzawunyanzeleka ndikhangele enye indlela endizawuya ngayo emsebenzini mhlawumbi ndiyokhangela iteksi okanye ndikhangele nayiphi na enye imoto enondikhwelisa ukuze ndiyofika kwangexesha emsebenzini.

Mna kuzawufuneka ndijonge ukuba ayindimanga owenze impazamo ndakhwela ibhasi engeyiyo, oba ke kuthe kanti ayindimanga owenze impazamo ndiza kumchazela udrayiva ngento eyenzekileyo mhlawumbi ke acebise okanye achaze enye into endinokuyenza ukuze ndikwazi ukufika ekhaya.

Ngokuqinisekileyo andizuva kamnandi kodwa ke kuzawufuneka ndiqale ndijonge ukuba kwenzeke ntoni ukuze ndibe ndikhwele kule bhasi, akungebi mhlawumbi ingxaki ibangelwe ndim yandim okhwela ibhasi erongo okanye mhlawumbi ke ukuba akunjalo ngumnikazi bhasi ongakhange achaze okanye anikele inkcazelo ecacileyo kwangethuba ukuze siyazi ukuba yintoni emele yeyiphi ibhasi emasiyikhwele.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ngoba loo nto izakwenza thina bakhweli sifike kwangexesha emsebenzini futhi sikhuselekile, kanti ukuba ayinawulibamba ixesha kuzawunyanzeleka ibhasi ikhawuleze ileqe elo xesha loo nto ke isenokuyibeka esichengeni sokufumana ingozi, loo nto isenokubeka nathi bakhweli esichengeni sokuba sengozini. Kanti kwelinye icala xa ingalibambi ixesha loo nto izakwenza into yobana singalibambi ixesha emsebenzini ize loo nto isifake engxakini kunye nabaqeshi.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha kuba loo nto iza kwenza ukuba nathi sifike emsebenzini kwangexesha futhi sikhuselekile. Kanti xa ingalibambi ixesha loo nto ingabangela ukuba kunyanzeleke mayibaleke ngesantya esingaphezulu kwesi kulindeleke ukuba mayibaleke ngaso kuba ileqa ixesha, loo nto ke isenokuyibeka esichengeni sokuba sengozini kunye nathi bakhweli. Kanti ke xa ingalibambi ixesha kwelinye icala loo nto ibangela ukuba sibe sengxakini yokuphenduliswa emsebenzini okanye sibe sesichengeni sokuphelelwa ngumsebenzi kuba singafiki ngexesha.

Xa esenyuka amaxabiso ayo loo nto ithetha ukuba abasebenzi baza kukhupha imali engakumbi yokuthenga amatikiti, loo nto ke isenochaphazela imali abathenga ngayo ezinye izinto ezibalulekileyo ezinje ngokutya, amayeza nezinye izinto ezixabisekileyo.

Le nto ibangela ukuba kungabikho kuphixana kwezinto umntu oqhele ukuhamba ngaloo mzila uyawusoloko ehamba ngalo bhasi, kanti ke ukuba ibhasi imane itshintsha-tshintsha imizila ehamba ngayo loo nto isenokutshixanisa abakhweli. Ibangele abakhweli bangafiki ngexesha emakhaya okanye bangafiki ngexesha emisebenzini. Ezo zinto ke zisenokubabeka engozini yokwenzakala ngenxa yokuba befika mhlawumbi ngorhatya emisebenzini okanye emakhaya. Kanti basenokungafiki ngexesha ngenxa yokuba kaloku kufuneke bahambe betshintsha tshintsha ibhasi loo nto yenza ukuba bangafiki ngexesha emisebenzini.